Dipapadi di bohlokwa haholo hobane ke tsela ya hore hobe le kopano di pakeng tsa merabe e fapa fapaneng. Mme ho ikwetlisa ho thusa haholo ka hore mmele o dule o phuthuluhile , le hona ho lokisa yona kelello ya hao. Dipapadi di etsa hore o dule o thabile ka nako tsohle, mme o kgona ho bona hore talent-e ya hao hantle hantle. E itshitlehile ho kae. Mme o ka kgona ho ya hole ka di papadi.

Ho bapala game cell phone ya hao o senya tse ngata hobane o iphumana o se na kutlwano le metswalle. O fumana o sa kgone ho qoqa le metswalle kapa hona ho thaba le bohle ba lelapa la lona. Hobane kelello ya hao e dutse founung, mme e ka etsa hore o se ka kgona ho nahana ntho tse bohlokwa. Empa kelello ha e fumana ntho tsa bohlokwa le hona cell phone ya hao, mme sena se ka senya hore batho ba se kgone hore ba be le setswalle ka ntle.

Re ka etela dibakeng tseo e leng hore di itshetleile haholo ka setso, ebile di ruta hore na ho phedisana jwang le batho. Re ka etela dibaka tseo e leng hore ho dlalwa di papadi haholo hobane ke moo e leng hore batho ba bangata ba thaba teng ebile ba kopane teng. Re ka etela di bakeng tsa phomolo jwalo ka matsatsi a Christmas, hobane malapa a mangata a batla ho keteka bale kaofela. Kapa ra etela ba bang ba leloko, hore hotlo kgone ho keteka kaofela.

Nna ne ke rata papadi ya mo phehiso haholo moo e leng hore re tla ya malapeng a rona fapafapane. E be re kope batswadi ba rona diphoofolo. Reba kope meroho hore re tle re kgone ho pheisa le bana ba bang. Ebe jwale ho tla phehwa ho jowe, hobe monate.

Bohlokwa ba ho ikwetlisa ho thusa haholo ka kelello. Kelello ya hao e kgona ho buleha, o kgona ho tiisa masapo , ebile o dula o le motjha ka nako tsohle. O kgona ho bontsha bokgoni ba hao hore na ke eng seo o ratang ho se bapala. Mme ebile ho ikwetlisa ho dula ho etsa hore o kgone ho nwa le metsi haholo. Hoba ka nako tse ding re iphumane re sa rate ho nwa metsi. Mme ha o ntso ikwetlisa, o dula ona le bophelo bo botle.

Ke dumela hore Afrika Borwa enese karolo ya E-sports hobane e ne e se itukisetsa for papadi ena. Kapa hona e ne sa lekane le maemo ao e leng hore a hlokahala hore sehlopha se seng se seng se ka ba karolo ya sona.

Bana ba ka ho ho bohlokwa hore le bapale dipapadi tse e leng hore di tse tse le tshwanetseng tse leng hore di tlo le aha, tseo e leng hore dia le ruta. Hore le lona ha se le hodile letle le rute bana ba lona hore papadi tse sa le kae ke tse jwang. Mme tse lokileng ke tse jwang hore le seke la iphumana e leng hore le kene tsietsing, kapa le bapala dipapadi tse leng hore di senya kelello ya lona.

Batho ba baholo ba bang ha ba ikwetlisa, mme ho bohlokwa hore ba ikwetlise. Nka ba thusa ka hore ke be le leano la hore na ba ka ho ikwetlisa jwang. Mme ha se ke etse leano le e be ba bang ba leloko bao e leng hore ke bahlokomedi ba bona, ha ba ntse ba le hae ba sebedise yona polane ena hore ba tle ba kgone ho ikwetlisa. Jwalo ka ho otlolla maoto, ho etsa dikwetliso tsa matsoho. Hape hape le hona hore ba shebe marang rang. Hore na ke di kwetliso tse feng tseo eleng hore batswadi ba bona ba baholo ba ka di etsa.